Kwa Setswaneng sa Bakwena re apara makgabe le diope, mme yanong fa dinako di ntse di fetoga, makgabe a rona jaanong a diriwa ka letlalo la kgomo gore a kgone go tswala kwa pele le kwa morago le diope tsa rona gompieno ba di dirile marukgwe a makhutshwane ka letlalo, mme basadi ba ba 'irelwa le dibipa matsele. Kwa metlheng ya ntlha go ne go sa nna jalo, dingwetsi, ngwetsi e ntšha e e leng gone e nyalwang, e apara leteisi e bo e apesiwa sholo mo magetleng go bontsha gore o nyetswe, a ba a rwesiwa le tuku.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa ko di-conference-eng go bontsha le go tlhalosa gore motho o tswa ko setsong sefeng, ebile o ikamanya le setso sefeng mo Aforika Borwa.

Ke moaparo wa batswadi, wa basadi ba Batswana. Ga ba le mo patlong, ba ya go batla ngwetsi. Leteisi ba di tsentse ko godimo, ba kopetse ka mokopelo, e be ba rwala dituku tse ditshweu kapa tse dikhibidu. Ba nna ba ntle thata.

Nnyaa, ga ise diaparo tsa setso tse di rotloetsang moaparo. O, moaparo o o rotloediwa ke batho ba ba itsegeng, ba bana ba ba-ba bonang mo thelebišeneng, mo mafaratlhatlheng a boikhutso le mo ditseleng fa ba tsamaya. Ga o rotloediwe ke moaparo wa setso.

Mo ditsong tse di farologaneng diaparo le fa ditshwana, di na le maemo le ka motho o.

Go ya ka setso sa Setswana mosadi yo o nyetsweng o apara leteisi.

Go le gantsi, diaparo tsa setso tsa Setswana di diriwa ka letlalo le letsela. Seo se dira gore di dule sebaka di sa tswa mmala, ebile di dule di phatsima. Ke itse leteisi, ke itse khiba ya Jeremane, ke itse makgabe, ke itse seope, ke itse di chaka-chaka, ke itse marukgwe a makhutshwane a dirilweng ka letlalo le ya lesholo tsa bogadi.

Kamano ya teng ke gore mo setsong, ba dumela gore mosadi o tshwanetse a dule a ikhupeditse, a sa bontsha maoto le matsogo, a sa bontsha matsele le dirwe tse-tse tsa sephiri, gonne ba dumela gore mosadi o tshwanetse a dule a apere ka tlotlo, a itlotla, a tlotle le mmele wa gagwe. Jaanong, moaparo wa mosadi o kaya tlotlo le ka mokgwa o a itsayang ka teng mo setsong sa Setswana.

Moaparo wa setso le wa segompieno wa fashion-e di ka tshela, ka gonne diaparo tse dintsi tsa fashion-e di diriwa go tshwana le tsa setso. Baruki ba le bantsi ba gompieno ba dirisa matsela a setso go 'ira diaparo tsa segompieno jaaka ba tlabe ba tsamaya. Matsela a a dirisiwang ke batho ba Masai ba ba ko Kenya, ba a dirisa go 'ira dikipa, mesese le dikete, jalo-jalo. Jaanong di ka tshela mmogo, ebile moaparo wa setso o ka thusa version a segompieno go gola le go baya Aforika ko pele mo mererong ya fashion-e.

Mo malatsing a segompieno, pabalesego ke yone e tlhotlheletsang gore basadi ba apara jang. Ka gonne fela fa o apara selo se se khutshwane, o nna mo mathateng a gore o tla goa goiwa ke batho ba borre, ba tla go tshwara-tshwara, mme ba tla feleletsa ba go tlhagiseditse kotsi, mebele ya rona ke yone e tlhotlheletsang gore re apara jang ga re le basadi. Diaparo tsa setso di na le seabe mo go bolokeng ngwao le boswa, ka gore mo dibukeng tsa hisitori re kgona go bona gore bo koko le bo ntatemogolo ba ne ba apara jang. So, jaanong go sireletsa moaparo o le go nna ntse re o o ntlafatsa go ya pele, go re gopotsa gore re tswa kae jaaka batho, le gore ditso tsa rona di tshameka karolo efe mo maphelong a rona.

Ee, fashion-e ya gompieno e rotloetsa go leka-lekana magareng ga banna le basadi ka gonne fa re tla re gola le ko metlheng ya kgale, re ne re itse gore marugkwe a aparwa ke borre fela, mme ba mesese e aparwa ke bo mme fela. Jaanong ka gore re nale batho ba ba ratanang le batho ba ba tshwanang le bone ka bong, e nnile gore banna le bone ba kgona go apara mesese, mme gape fashion-e ya gompieno e bontsha gore ga gona phapang mo bokgoni le mo bokgoning jwa monna le mosadi, ebile gape ga gona phapang epe. Ga go a tshwanela go nna le phapang epe mo moaparong wa bone. Jaanong ke a dumela gore fashion-e ya segompieno e rotloetsa teka-tekano magareng ga banna le basadi.